Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki, go melemo ebile go busula ka gonne go batho ba bangwe ke tiro ya boitlosobodutu mola go batho ba bangwe e le kotsi le go tshwakgola.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana. Bogologolo mo go tsa temokerasi ya bana ka gonne nako e e oketsegileng ya go tshameka metshameko mo megaleng e fokotsa nako le tlhotlhoeletso ya go nna le seabe mo metshamekong ya namana.

Motshameko o mošwa o o ka o tshamekang ke Talking Tom Gold Run, ke motshameko o ke o ratang thata ebile e monate. Ko Talking Tom Gold Run wa lelekiwa, o kokoanya gauta, o kgona le go tlhama maduo a kwa godimo. O tshwanetse go aga ntlo go lotlolola dikgato tse dingwe mme o kgona le go taboga le batho ba ba tswang kwa dinageng tse dingwe go bona gauta e e oketsegileng.

Di ileketeroniki tsa metshameko di ama tsela e metshameko e tumileng ka gonne di a fitlhelelwa ebile di a atologa.

Se ke se ratang ka metshameko ya ileketeroniki ke gore e dira gore metshameko e be monate ebile batho ka bontsi ba be le kgatlhego. Se ke sa se rateng ke gore battery ya teng ga e neele ruri.

Motho fa a batla go tshameka metshameko ya inthanete o tshwanetse go nna le data ka gonne metshameko e a duelwa. Metshameko e ke itseng e e tumileng ke Talking Tom Gold Run, Cooking Tycoon le Subway Surfers.

Fa o tshameka motshameko wa inthanete o sa kgaotse o ka amega ka gore o ka tshwakgola, wa itlola wa se nne le nako ya go dira dilo tse dingwe. Motshameko wa inthanete o ke o ratang ke Talking Tom Gold Run.

Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tshwanetse go ba le data ya go tsenya metshameko ka gonne ditlamo tse di dirileng metshameko le tsona di tshwanetse go gola, di dire le poelo gore di kgone go patela babereki.

Lebaka la gore batho ba bantsi ba tshameke metshameko ya inthanete bosigo ke ka gonne motshegare go tshameka batho ba le bantsi go ba le mafaratlhatlha a kgoreletso. Bosigo go tshameka batho ba ba malwa le mafaratlhatlha a ba bonako. Fa motho a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa, a ka reka data ya inthanete fela.

Metshameko ya inthanete e na le go nna kotsi ka gonne ge o phela o tshameka metshameko letsatsi le letsatsi o ka feleletsa o tshwakgola.

E nngwe ya dikotsi tsa metshameko ya mo inthaneteng tse ke di itseng ke go tshwakgola. Gore o sa tshwakgola o tshwanetse go itekanyetsa nako ya go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o sa nna ntse o tshameka letsatsi le letsatsi.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka gonne botshelo ba kwa magaeng bo bonya, bontsi ba bona ga ba dirisi megala ya segompieno. Motshameko o o leng bonolo mo inthaneteng ke word puzzles.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa motshameko wa mo inthaneteng, nka bopa motshameko wa go apaya wa mahala o o sa duelelweng, wa go tshameka ntle le data.